Umzali angamnceda umntana ngokukhuthaza ukuba afunde iBhayibhile maxa onke nangamanye amaxesha afunde iincwadi ezithile apha kwiBhayibhile. Ukuba kukho amagama angawaqondi kakuhle, ajonge iintsingiselo zawo kwezinye iincwadi zakwithala leencwadi.

Abanye abaquluncu bezichazimagama zesiXhosa baye bohluleka ekuguquleni ngendlela echanekileyo ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Esinye isizathu kuba, kukuba isiXhosa lulwimi olunzulu noluneentsingiselo ezininzi ezixhomekeke kumxholo.

Ewe, ubugcisa beentsimbi kungaluncedo lukhulu ekuhlaleni. Kungancedisana nenvelo yemisebenzi nakunye noqoqosho lwasekuhlaleni lungaphuhla. Kunye nabakhenkethi, bangamane besiza ukuzobona imisebenzi eyenziwa ngabantu basekuhlaleni. Ibe luncedo naselutsheni, ukutsala ulutsha lungenzi izinto ezibheke ecaleni.

Ukuba bendinozikhenkethela ukuhlala ezilalini okanye elokishini, bendinakukhetha ukuhlala elokishini ngoba elokishini uqoqosho nophuhliso lukhona. Ezilalini zinintsi izinto ezibethakalayo mfuneko eluntwini ekunzima norhulumente ukuthi asincede kuzo. Amanzi, iindlela zinqongophele kodwa elokishini zonke ezo nto zifane zifumaneke.

Ngamaxesha amanintsi iba njalo, abantwana abathetha, abafunda kwisikolo esithetha isiNgesi babekwa amabala ngenxa yento okokuba bathetha isiNgesi naxa behleli nabanye abantwana abathethayo isiNtu. Abantu ke bacingele inokuba bazenza ngcono kanti bakhululeke ngolona hlobo xa bethetha isiNgesi ngoba ixesha elinintsi nasemakhaya bafundiswa ukuthetha isiNgesi ngoba kwenzelwa ubomi obuzayo.

Isiko lesifudu lisiko apho iyindlela ekwenziwa ngayo kwantu ngakumbi kwaXhosa apho umzekelo kuhlanjwe umzimba, ukugqatswa kwekhaya, kuhlanjwe umzimba ke phambi kokungcwatywa. Oku kwenziwa ngentlonelo kusenziwa nemithandazo yokubulela nokucela uxolo kwimimoya yangaphambili. Eli lisiko elibaluleke kuba lidibanisa usapho nabaphantsi komhlaba kwaye libonisa imbeko kumntu ongasekhoyo.

Eli siko lentonjane lisiko lesiXhosa lokungeniswa kwamantombazana ebudaleni. Azange ndalibona kodwa ke ndava abantu abadala xa bethetha ukuthi libalulekile esiXhoseni, kufundiswa indlela amantombazana, indlela yokuziphatha nokuhlala bezigcinile.

Isiko lokuthwala zange ndalibona ilisiko elibalulekileyo eluntwini ngoba linabo ubuthakathi nobugqwirha obukhoyo kulo. Ndisitsho nje alilunganga ngoba izinto ezenzekayo ekuthwaleni, iziphumo zazo ziba zibi kakhulu.

Ootata abatsha zinintsi iindlela zokuqinisekisa ukuba bangumzekelo ebantwaneni babo. Indlela yokuqala yintlonipho, eyesibini kukuba khona ebomini babo ngamaxesha onke nokuhloniphana nomama wabantwana, babe khona nakwiinxaxheba abantwana abayizidlalayo kwizinto zesikolo zabo. Nothando ke, kubalulekile ke ukuba babe bathande ngokupheleleyo, bababonise nendlela yokuphila.